Iakhawunti yebhanki eyitshekhi isetyenziselwa umntu ozawube kanti usebenzisa imali uyayitsala, uyathenga ntsuku zonke. Ukanti le yokonga yona isetyenziselwa umntu ozawukonga nofumana imali manqaphanqapha. Apho ke inzala iye yohluke, ba ke le yetshekhi iyakwazi ukungabi nayo kwa inzala kodwa le yokonga iyakwazi ukuzuza inzala leyo.

Bendiya kuqala ngokumduduza ndimbhalele i-SMS, ndimthumelele, emxelelayo ukuba siyinkampani yabangcwabi sinaye ngokwasemoyeni. Bendiya kulandela ke ngomfakela i-airtime, imizuzu yokuba akwazi ukufowuna enze amalungiselelo omngcwabo ukuze umngcwabo, umngcwabo walowo uswelekileyo ebemthanda ubonakale uyimpumelelo. Bendiya kulandela ke ngokumncedisa ukuba afumane iimali ezo ebethe wabhalisa ngazo umntu oswelekileyo kwangethuba ukuze umngcwabo namalungiselelo enzeke imali ibe kanti sele ikubo.

Izinto eziza kudingeka xa uyokuvula iakhawunti yebhanki eMzantsi Afrika ziquka iphepha lokuhlala okanye iphepha lasekuhlaleni lale ngingqi uhlala kuyo, i-ID which is, yho.

Ndithanda ukusebenzisa imali, ukubhatala ngemali. Oku kwenziwa kukuba ndiye ndithande ukuba nayo itshintshi endinayo emva kokuba ndithengile ukuze ndibe nayo imali ekum endinokwazi ukuthi xa kudingeka into edinga imali ngqo ndikwazi uba kanti bendinayo itshintshi endiyifumeneyo. Okunye kulandela ukuba xa ndisebenzisa ikhadi ukubhatala kwenza ukuba kube khona nezinye izinto ezitsalwayo ezifana nenzala.